Dilo tse di sekasekiwang ke banka pele ba go fa sekoloto, ke tse di latelang, kitsiso ya madi a o a amogelang, nnalane ya sekoloto, mmereko kgotsa ntlha ya madi, madi a o a kolotang pele le mokgwa wa botshelo jwa madi.

Dilo tsa konokono tse o tshwanetseng go di akanyetsa, ditefelo tse di amanang le yona, go akaretsa annual fees, ditlhwatlhwa e leng di-interest rate, mmele ya sekoloto e leng credit limit, mefuta ya meputso kgotsa melemo e leng rewards or benefits, tshireletso le polokego. Karata e tshwanetse go nna le fraud protection. Mme mokgwa wa go bapisa mefuta ya dikarata ke e latelang. Karata e motheo e leng basic card, karata ya meputso rewards card, karata ya go eta travel card, le karata ya batho ba ba nang le madi a kwa godimo premium card.

Fa e le gore o motho o e leng gore o imelwa ke sekoloto sa gago kgotsa o sa kgone go patala sekoloto sa gago sentle, sena se ka dira gore kopo ya gago ya karata ya sekoloto, e seke ya atlega gonne banka e tla be e bona gore ga o motho o kgonang go tshwarelela lefoko la gago kgotsa ga ona bokgoni jwa go patela sekoloto. Ka jalo go tlo go nna kotsi gore ba go fe tšhelete ka gonne ga ona go kgona go e patala. Mme fa o le motho yo o kgonang go patala sentle, banka e gofa tšhelete gonne e kgona go go tshepa ka gore o na le bokgoni joo jwa gore o buse madi a bone ebile a tla a na le koketso kwa godimo ga ona.

Diphoso tse di tlwaelegileng tse o tshwanetseng go di tila, go sa neele tshedimosetso e e felletseng kgotsa e e fosagetseng. Go kopa karata e kwa godimo thata go feta bokgoni jwa gago. Go nna le credit history e sa siamang. Go dira dikopo di le dintsi ka nako e le nngwe. Go sa tseye tšhono ya affordability assessment. Ka fa o ka tlhomamisa kopo ya gago e tsamaya sentle, itlhophele karata e e tshwanetseng maemo a gago. Ipaakanyetse ditokomane tsotlhe tse di tlhokegang. Ntlafatsa credit record ya gago. Kopa fela se o ka kgonang go se duela. Mme se dire kopo di le dintsi ka nako e le nngwe.

Botlhokwa jwa go buisa melawana le maemo, go itse ditshenyegelo tsotlhe, go tlhaloganya faidi, go itse maemo a go duela, go itse tshireletso le boikarabelo, go bapisa dikarata. Mme dikgakololo tsa go buisa melawana ka kelotlhoko ke tse di latelang, nna le pene le pampiri, botsa dipotso, se se potlakele, akanyetsa bokamoso.

Go tlhaloganya ka fa sekoloto se dirang ka teng. Go kgona go bapisa ditlhapiso go laola dikoloto. Go itse ditshenyegelo tse di fitlhelwang mo molatswaneng. Go aga nalane e ntle ya sekoloto. Batho ba ba nang le kitso ya tsa madi ba tsaya ditshwetso ka kitso eseng ka maikutlo. Ba kgona go dirisa karata ka botlhale, go tila ditshenyegelo tse di sa tlhokagaleng. Mme ba aga botshelo jwa madi jo bo tswelelang pele.

Dilo tse banka e di lebelelang fa o batla go bula sekoloto. Madi a o a amogelang. Boemo jwa tiro kgotsa kgwebo. Nnalane ya gago ya sekoloto. Dikgokagano tsa madi. Se o nang le sona. Morokotso wa sekoloto o balwa jaana, morokotso o motlhofu kgotsa morokotso o kopantsweng.